Ke rata di-movie tse nang le pale e matla, boiqapelo le ditshwantshiso tse matla. Hape ke thabela di-movie tse etsang hore motho a nahane kapa a ikutlwe ka tsela e itseng kamora ho di shebella. Ke tla arolelana tse ding tsa di-movie tseo ke di ratang le mabaka a etsang hore ke di rate. Ya pele The Show Shrunk Redemption. Ke rata movie ena hobane e bontsha matla a mamello le tshepo. Pale ya Andy du Fresh ya kengwang tjhankaneng ka phoso. Empa a sa lahle leetho la hae. E etsa hore motho a nahanisitse ka bophelo le boitshwaro ba batho. Ke rata ka moo e bontshang botswalle bo hlahang maemong a thata le hore na tshepo e ka boloka motho a phela le ho hlola maemo a thata.

Ke itshetlehile ka hore na ke sebedisa marangrang hakae, le ka matsatsi a fe haeba ke shebella di-video tse ngata ke jarollla di-file tse boima kapa ke sebedisa marangrang bakeng sa mesebetsi le boithabiso. Nka hloka fifty gigabyte ho isa ho hundred gigabyte ka kgwedi, empa haeba ke sebedisa marangrang haholo ho sesa website ho sebedisa di-App tsa setjhaba le ho etsa mosebetsi o tlwaelehileng. Twenty gigabyte ho isa ho fifty gigabyte e ka lekana. Ke rata hore data e kene mathwasong a kgwedi, mohlomong ka la di one kapa ka la di twlo, e leng hore ke tsebe ho e laola hantle ka kgwedi yohle.

Ho kgutlisetsa batho ho bala dipampiri ho hloka ho theha thahasello e ntjha, ho kopanya le theknoloji, le ho etsa hore ho bala e be ntho e monate. Hape e sebetsang bophelong ba letsatsi le letsatsi.